Okay ke kopa o kenye App and then o ye ho beneficiaries o kenye account ya sekolo mme o nto select-a boleng bo batlang ho bo patala. Ha qeta moo o na le kgetho hore o batla ho etsa. Payment ya teng e be e tla fihla ka tshohanyetso kapa e tla nka matsatsi a mabedi.

Metswalle ha re bule setokofela sa ho beha ditjhelete, mme e tla re ha selemo se fela re tlo arolelana tjhelete eo re tlang ho e sebedisa ha selemo se qala ho rekela bana uniform-o le ho ba patalla sekolong and-e sena se tlo re thusa hore re phethe mabaka a rona and-e ho tlo ho thusa hape le hore re save tjhelete Janawari e se ke be ya ba kgwedi ya mathata. Bana ba ye sekolong ba na le dintho tsohle tseo ba di hlokang.

Hang hang ke nka slip ke nka tjhelete ke kena ka bankeng, kapa ke founela banka eo ke tla beng ke e sebedisa mara hangata di-ATM di eme pela dibanka tsa teng, hore e tle e re ha o hlahelwa ke mathata o be o so o kena ka hare o kopa thuso.

Ba o nhlalosetse hore jwalo ka ha le fana ka patala ya dikoloi, mme ke fumana hore dipatala tse qalang le tse mahareng dinyane ane di ya kgoneha feela ya ho qetela e ngata haholo. Ke kopa o nhlalosetse hore naneng phapang ke efeng pakeng tsa patala tse lona le nang le tsona mona khampaning ya lona, mme ho nna mokgolo wa ka e le o moka. Ke efeng eo e nka e nkang?

Ntate wa Sebongile ha re bula account ya overdraft e tlo re thusa haholo hore ka nako eo re batlang ho reka ntlo kapa re batlang ho reka koloi, re be re na le credit score e phahameng haholo hobane overdraft account boholo ba dikhampani tse fanang ka tjhelete di sheba hore o lo wa e nka wa e sebedisa jwang so, ha o e sebedisitse hantle, ba ka kgona le hore ba o kadime tjhelete ya boleng bo hodimo hobane ba bone hore o kgona ho patala dikoloto tsa hao.